Umngani wami ngingamusiza ngokuthi akhethe uhlobo lwe-akhawunti olufanele, njengama-akhawunti okuhlala ngokonga noma wezemfundo. Kuye nangezidingo zakhe, bese ngibheka izimali ezihlobene ne-akhawunti, izinketho zokuxhumana njenge-online noma mobile banking, kanye nezinkonzo zokuphatha iy'mali. Futhi ngibheke izinketho zokuthola izikweletu, izinkokhelo zenyanga, nokweseka kwamakhasimende. Lokhu kuzomsiza ukuthi akhethe i-akhawunti efanele futhi elungele isimo sakhe semali.